Ha GDP e ntse e hola hangata di-company di hira mesebetsi ba bangata e leng se se lebisang kholong ya mesebetsi. Le ha hole jwalo, kgolo ya GDP e ka nna ya seke ya hlola e hlalosa mesebetsi e lekaneng ho finyella tlhokahalo.

Ho hlalosa ka ho hloka mesebetsi ya mesebetsi e o le tlhahlobo tse felletseng ho eteletsa pele kwetliso e polokelang ho fana ka meputso, e qhotisana lehlokwa.

Ho etsa ketho e fapaneng ya lejalo, ho ingolisa ho insurance ya lejalo, le mananeo a mang a taolo e loketseng tsa temo, le ho qetella molemong wa bophelo bo botle ba mobu.

ke se seng sa selebala tse tsebehang Africa Borwa, mme se lengwa lefatsheng ka bophara. Dipalesa tse ntle tse putswa kapa tse tshweu di shebahala le tlola nakong e .

Ke tshepa hore ka nako ya selemo ho tshwanetse ho lengwe dilo tse di ratang letsatsi, dilemo tse di ratang letsatsi. E fela ka nako ya ho bata o tshwanetse ho lengwe dilo tsa ho ratiwang ho le ho bata, mo di holang ho bata.

A ka tsamaya a ya ho ho kopa tjhelete e kabang e le loan-u, hore a kgona ho etetsa kgwebo ya hae pele. A tseba hore kwebo ya hae e tla mo tlisetsa tjhelete le ha ho na ho hodisa kgwebo le ho hira babereki.

Ho lema ha sejwalejwale ho tsamaya le dikamano tse di ngata. Ka hobane ho lema ha ho tsamaisana le technology e ngata. Mo leng hore batho ba feletsa ba sena mebereko e fela ho lema metjhini e bile ho nosetsa metjhini.

Ho ya ka nna ha oyo ntho e ke tlo e fihlelang babereki ba ka kae nka ba botsa nnete hore polasi ha se mo e dirang tjhelete e ngata mo loreng o ka ba emise tjhelete e lekaneng. E feela tjhelete ya bona e tsamaya ka he hore ke dikantoro tse feng tse leng horeng di rekile mo loreng, o ka ba le feela hore o kgone ho dira tjhelete le fela hore tjhelete eo e lefellwang tshwanetse ho rekiwe dilo tse dingwe tsa ho dira hore ba be le mmereko.

E ke dumellana le seo, ka hobane moo motho a ka lemang hona, ho ka a ka lema tse jewang mo loreng, di ka hlokomela e bile di a iswa ka tlung a jowa hona kapa a ka di rekisetsa batho kantle a khumane tjhelete, ha kgone ho fepa lapa la hae.

Ke tshepa hore setjhaba sa rona se tla kgona ho tla ka moka. Ba ba sebedise tsebo ya bona ka bolemi hore ba kgone ho kopanya, ba tsebisane ka se ba se tsebang hore ba kgone ho kgodisa setjhaba sa bona.

Ho kena mo boleming ke ntho e e nepahetseng haholo. Ka he mesebetsi ya mesebetsi ho eteletsa pele kwetlo e bolokeha ka meputso, qotisana .

Dipeo di bohlokwa haholo ka he o nyaka ho fepa malapa kapa ha o nyaka ho direla kgwebo. Dilo tse di bohlokwa haholo. O ka tsamaya wa o di reka, wa bowa, wa nosetsa, wa thoma kgwebo wa hodisa, wa rekisa, wa khumana tjhelete.

Ho ho senya lejalo, ho sitisa temo ka lebaka la lehloa ho ama bophelo ba mehlape le ho baka lehoko la tse bakwang, ke ha lehlwa ka potlako.

Ho berekisa diroboto polasing ke ntho e ntle hampe ka hobane diroboto di sebedisa mmereko wa bona ka potlako, e bile di amana le ho sutisa tjhelete, e leng hore e tla sebediswa ho bareki ho lokisa diroboto e bile diroboto ha di hape e fela di hloka ho service-swa ka nako.

Ha ba no fumana menyetla ka hobane technology ya sejwalejwale e se e tsere, karolo e fela e ba ka fumana mesebetsi ko dipolekeng tse ding tse loreng ha di sebedise technology. Ya se bjale-bjale feela e sebedisa technology ya kgale.

Dishopo di na le bo rabolemi ba bangata ba loreng ba ba tlisetsa meroho ka mefutafuta le hona ho hona ho tsena shopong, o kopana le mefuta ya meroho. Ke ka hore ha se hore ba e fumana feela ba direla ona ka di-technology tsa .

Ba tshwanetse ho ya ho ho kgopela lefase leo, ho ba botsa le ho ba hlalosetsa hore ba nyaka ho lema, le hona if ho wa kgonahala hore ba tla ho dira mesebetsi, le hona ba tla hira batjha, ba loreng ha ba na yo mesebetsi.

Dirapa ke dilo tse loreng di bohlokwa haholo ho rona batjha le batho ba baholo, ka hobane batho ba na le batho ba bo bona ba loreng ne ba ba rata, ba loreng ba ba beile . Ho beha di-flat-e hodima serapa ha se ntho e lokileng haholo ka hobane batho e bontsha ho hloka botho le bo pelo e mpe.

Nka ba botsa hore, ee ke dirapa tsa nnete ka hobane, ho berekisitswe lefatshe le loreng be le dutje mo ho diriwa dishopo kapa di-mall-o.

Nka letholo tseo o le omise hantle ebe o le sila hore ebe phoofo e ntle haholo jwalo ka lerole le le le bonolo. Ke le o ka dirago bohobe ka lona.

Nke ke na le naha ya ka be ke tla aha mall-o, o lo reng o tlo dira mesebetsi for batho ebile batho ba ska dula hae ba sena mesebetsi. Ha ke tlo aha mall-o kapa selo se loreng se tlo dira mesebetsi for batho.

Nka qala ka ho fokotsa tjhelete e ka ona, hore a khone ho fokotseha kapa ka dira special-e ka hore mahe a khone ho fokotseha.